Go batliwa sesupo sa kwa o berekang go bontsha gore o na le madi ao a tsenang kgwedi le kgwedi mo bankeng ya gago, go batlega pasa e supang gore wena, ke wena motho o batlang tšhelete.

Go batla gore o itse gore dikarata tseo di ngwetswe mo ntle mme o tshwanetse o itse gore e e ngwetswe eng, e raya goreng, mme o bo o itse le ka moo o tla gatisetswang tšhelete ka teng fa o e sebedisa.

History ya motho ya sekoloto e ama thata ge tshwanetse motho a tseye sekoloto se sa tlhwatlhwa ya kwa godimo mme go se tokafatsa ke ge o ka dira gore kgwedi le kgwedi o seke wa fetwa ke kgwedi o se ke wa patela sekoloto sa gago gore history ya gago ya dikoloto e be e kgatlhisang.

O tshwanetse o ipeye tlase ga molao gore o tla kgona go patela dikoloto tsa kgwedi le kgwedi go fitlhela moo se fela mme ebile re se batho re se ke ra itlwaetsa go tlhola re tšhabela dikoloto.

Go buisa go botlhokwa thata gonne motho a ka iphitlhela a tsene gare ga sekoloto se se golo se a sa itseng gore se tswa kae.

Go itse ka madi le melao ya madi go botlhokwa thata fa o bula dikarata tse di tshwanang le tse tsa sekoloto gonne dibanka di le dingwe di ropa batho.

Banka e simolola ka go lebelela histori ya gago ya dikoloto mme e boe le ka moo o neng o di patela ka gona, e boe e lebelele tšhelete e o e kry-ang ka kgwedi le kgwedi mme eo ke sone se tlo bolelang gore wena o tshwanetse ke sekoloto se se kanang.

Overdraft e ka go thusa thata fa o le mo tlalelong ya tšhelete mme o e tlhoka bo-serious-e mara di-interest-e tsa teng di ko 'dimo.

Di-nterest-e, dituelo tse di itsagaleng ke di-interest-e tseo di beiwang godimo ga tšhelete e o e kolotisitseng mme tse, di ka batla o be botlhale ka tšhelete.

Dituelo tse dintsi tse di duelwang ke batho ba ba dirisang dibanka ke taba ya withdrawal gantsi, ke ka moo batho ba rotloetswang go ya go berekisa karata thata.

Batho ba tla tshwanelwa ke go laybye-a dilo tseo ba batlang go di dira.

Tirelo ya madi a go tsaya loeto o a e apply-ela mme banka e tla go fa madi ao a lekanetseng potla ya gago go ya ka moo o golang ka gona kgwedi le kgwedi le ka moo o tlwaetseng go patela dikoloto tsa gago. History ya dikoloto tsa gago ke yone e tla dirang gore ba go duele sentle.

Forex-e ke go trader ga di-currency go ya ka go fapa-fapana.

Batho ba le bantsi ba utsweditswe ditšhelete ka taba ya forex-e gonne ba sa e tlhaloganye, le nna nka tlhalefisa batho gore ba se ka ba berekisa ntho e ba sa e itseng.

Ditlamorago tsa forex go le gantsi ke go timelelwa ga tšhelete ka mo bankeng go le gantsi batho ba ba timeletsweng ke ditšhelete bakeng sa forex, ga ke utlwe ba re ba e kry-ile.

Ke tla mo tlhalosetsa gore forex-e e na le go reetsa batho maaka mme a itlhokomele gore le ene a se ke a mo palong ya batho ba ba utsweditsweng tšhelete.

Tšhelete e nka e gapang mo forex nka e tsaya ka aga ntlo ka yona.

Ke ne nka dirisa bus-e gonne e cheap.

Di a re ama thata gonne bofelelong ba letsatsi rona re le bo di-custormer ke rena re tlo feleletsang re patela tšhelete tse dintsi.

Ke ne nka mmotsa gore batho ba le bantsi ba tsene gare ga forex mme ba utsweditswe ditšhelete and-e ga go na selo seo sa taba ya go trade-a and-e ga gona quick cash mo lefatsheng.

Batho ba adima madi ba sena mosola wa ona mme ba adima madi ba sa bala melao le dithewana tsa ona.

Batho ba simolola go tsena forex-e ka go lokela tšhelete e le ntsi ka mogopolo wa gore e tla tla e le ntsi.

Ke ne ke ne ke se na discipline ya tšhelete mme ebile tšhelete ke tshwanetse ke e berekise go godisa kgwebo ya ka nna ke e tsere ka ya go iketla ka yona.